Imitjhoga ayifumaneki ngokwaneleko eendaweni zemaplasini nezemakhaya.

Iye amalunga womphakathi afundiswa ngokwaneleko ngokukhandela ukusebenzisa butjhilweni izinto ezingabangela umlilo oyingozi.

Iye, ngibona bona eembhedlela kufanele abodorhodere basizane nabelaphi bendabuko kokhunye ukugula, ngombana kukhona ukugula okukhona sorry okukhona ukulapha balaphi bendabuko kwaphela abodorhodera abanganalwazi ngakho.

Iye kufanele bona iinhlahla zesintu zifakwe emtholapilo.

Indlela elula yokucima umlilo endaweni enesiminyaminya ngile yokwazisa umphakathi nofana abantu abahlala endaweni leyo, kudoselwe nabantu besicimamlilo ngokuphazima kwelihlo, ngombana ngibo abangakghona ukucima umlilo endaweni enesiminyaminya namkha endaweni efana

Icaphozi lisiza ngokukhambisa izinto ezahlukahlukaneko emzimbeni, faka hlangana nokuba namanzi, ukugaya nokukhupha ukudla okungafuneki emzimbeni, ukukhamba kwegazi kunye nokwazi ukulawula ukutjhisa nokubamakhaza komzimba.

Isitutjhe sisiza ukuhlamba umzimba nofana ukuqopha umzimba ukukhupha izinto ezingasirerhe nokulula imithambo yomzimba ukuze umzimba uphole.

Isimane silapha nofana sihlwengisa indeni yomuntu ngokususa izinto ezingafunekiko emzimbeni, njengenyongo begodu sisiza nalokha umuntu angakghoni ukuzithuma anekinga yokugaya ukudla

Isitutjhe sihlahla esenziwe ngezinto ezinengi zesintu ezifaka hlangana amakari, imirabhu, iingodo ezihlanganiswa namanzi abilako ukwenza irhasi nofana umoya ekufanelwe urhogelwe.

Iye ngikholwa bona iinhlahla zesintu zingakwelapha ukugula kwamalanga la nazingafakwa emtholapilo.

Isigenamba mhlobo wesihlahla sesintu esifaka hlangana amakari, imirabhu, amathuthumbo siyabiliswa ngamanzi ukwenza kube yinto yinye nofana ukuze kuzoba ngiso isigenambeso, ngemva kokubiliswa siyaselwa ukwenzelwa ukulapha amagulo ahlukahlukene

Impepho isebenza ukulapha ukugula emzimbeni okufana nekinga yokuphefumula, ukukhohlela begodu nalokha nawunomraro wesikhumba, ilula nemisipha beyisiza nekinga yokungagayeki kuhle kokudla.

Ukurhaya yindlela yokulapha esusa koke kwenyama, kwemoyeni nofana komoya okungakalungi ukukhuthaza ukuphila saka indlela le ifaka ukurhogela irhasi ethileko.

Amatlinigi abomakhambangendlwana ayafika

Iye, abantu bangawalandela amatshwayo lawo.

Isizo lama embulensi elifunyanwa bahlali bemaplasini alifani nelemadorobheni ngombana ipilohlalo yemadorobheni ayifani

Kungaba ncono nange ama-ambulensi angalandela abantu abayijayele indawo leyo ngemva, bangadosela abantu abahlala endaweni abanikeze indlela ekungiyo ukuze i-ambulensi izokufika endaweni ekungiyo. Abahlali bendawo leyo kufanele bathumele ama-GPS coordinates wendawo.

Kubangwa bunzima imitjhoga ngonobangela wokungabi neendlela ezilungele ukukhamba kweenkoloyi nokungabi khona kweenthuthi. Irhelo leemali lendaweni yemakhaya yincani yeke kubanzima bona bathenge imithi eminengi. Kanti-ke ipilohlalo yemakhaya neyemaplasini ayifani neyedorobheni lapha izinto zenzeka khona masinya

Ikomo ngilokhu abakubhadalisa khona lokha nabakurhelebhako nofana lokha nabakusizako abalaphi bendabuko.

Ukuphahla kulokha nakukhulunywa nabantu abalalako bemndenini, kungaba ngebalala kade nebalala mva nje, lokha nakuphahlwa kungancancabezwa nofana kungabawa okuthileko.

Nabangekho abacima umililo nofana abantu besicimamlilo ungathela izindlu lezo ezithungelweko mlilo ngesanda nofana ngehlabathi nofana ngeenzibi.

Iye iinhlahla zesintu ziyawalapha amalwele kodwana kufanele zirhelebhane nofana zisizane nemithi yematlinigi nofana yeembhedlela. Ngiqhaza ukuthi abalaphi bendabuko kufanele barhelebhane nabodorhodere beembhedlela nema-clinic.

Abasebenzi abasebenza ngabantu abalupheleko bangabandulwa ngokunikezwa amafundokghono bebathole nesekelo elingapheliko.

Bangayeleliswa ngokUberegisa amatshwayo wokuyelelisa atlolwe bona indawo le ilumatha umlilo.

Iye abonesi nabodorhodere ematlinigi kufuze bafundisiwe ngokugula okufuna iinhlahla zesintu.

Umtholo usiza ukulapha umraro wokugaya nofana wendeni, bewunikele amasotja womzimba amandla, ulwisana

Iye ukungathathwa komuntu obhubhele esibhedlela kungaletha umkhokha ngaphakathi kwesibhedlela leso.

Abantu abadala badlala indima eqakatheke khulu, ngombana ngibo abakwazi ukukhuluma nabaphasi nofana nabezimu ngendlela enehlonipho, begodu nokuhlakanipha kwabo nelwazi labo ngibo, ngikho okubenza kube ngibo abantu abalungele ukukhuluma

Kungafanele bona kube nabomakhambangendlwana abaletha iinhlahla ezakhamuzini zemaplasini, nofana kube khona iinthuthi ezizokUberegiswa iinthuthi ezifana njengethraga, i-bicycle nokhunye.

Idengele sihlahla sesintu esiberegiswa khulu balaphi bendabuko ekulapheni amagulo

Iye kufanele urhulumende abakhele ngobutjha abantu abonelwe izindlu zabo

Isimane sihlahla esenziwe ngamakari.

Umkhumulamuraba sihlahla esenziwe ngeenhlanhla zesintu.

ebomakhambangendlwana ingathuthukisa ipilo yendaweni yemakhaya khulu, ngombana kungaba lula bona abantu bakghone ukuthola imitjhoga nofana imithi, nabantu abasuka eendaweni ezikude bazokukghona ukukhambela imitholapilo ebomakhambangendlwana kunokuthi baye khona lapho emtholapilo.

Ukothisela kulokha umuntu nakazivala ngengubo atjhise imithi, imithi le ikhiphe intuthu.

Iye, mumuntu ofundileko kwaphela ovumeleke ukuthengisa iinhlahla.

Iinhlahla zesintu nazifakwa emtholapilo kufuze zingaphuthelwa ngendlela yesintu kodwana zibe ngemabhodleleni nempakaneni njengeenhlahla zesimanje.

Kulula khulu ukuthi indawo yemitlhatlhana ilumathe umlilo yoke ngesikhathi sinye ngombana imizi ihlangene.

Umlanga sihlahla esitholakala entabeni ekusihlahla esiberegiswa babantu

Unophehlwako omncani angalayitjha abamatjhumi amabili ukuya kumatjhumi amahlanu, unophehlwako olandela encani

Ilutjha liyibetha indiva indaba yokuphahla nokwenza imisebenzi yabezimu, bazitjela bona ukuphahla nokwenza imisebenzi yabezimu ngekwabantu abadala begodu sikade leso.

Ukuphunga kurhatjha.

Umarobazibukhali sihlahla esisetjenziswa khulu, esihlaza satjani ngombala, esaziwa ngokuba sihlahla esizivelelako othi nawusihlubako kuphume amanzi amhlotjhana afana ne-jelly.

Eendaweni zemadorobheni kuyenzeka bawatlhayele ama-ambulensi.

Isirobho sihlahla sesintu esiberegiswa balaphi bendabuko.

Amaphayiphi wokucima umlilo

Isizo elirhabako kusuke kuyinto nofana kuyisimo esifuna ukutjhejwa khona nje ukuvimba ingozi nofana umonakalo omkhulu.

Imitjhoga yomgunyathi ithengiswa eentolo ezikulu ngeenzathu nazi, ukungahlolwa kwezinto ezingena nofana ezilethwa eistolo ngamalanga, abantu benza umkokotelo bebawufanise nayo imitjhoga ekungiyo, okhunye ingena kungekho ingena

Ngombana.

Umphakathi ungafundiswa ngokugula lokhu ngokwenza ama-workshop bebafundiswe ukuhlala nabo abantu abanawo ukugula lokhu, bebakhuthaze ukuzwelana nabo nokubazwisisa. Nabantwana eenkolweni nofana abafundi eenkolweni kufuna, kufuze bafundiswe ngakho ukugula lokhu babenelwazi elizeleko.

Sisiza bona umuntu

Abantu nofana imindeni ehlala nabantu abalupheleko nofana etlhogomela abantu abalupheleko bangacalana nemiraro elandelako, ukubasiza ezintweni nofana emiberegweni nofana emisebenzini yabo yelanga basezwe imitjhoga ngesikhathi kunye nemiraro yabo yezepilo. Kubanzima ngombana amalunga womndeni aphetha nofana agcina sele agandelelekile ngokomkhumbulo baphetha bangasakghoni ukujamelana neemali ezifunekako zokuthenga imitjhoga yabo.

Iye, umuntu nange angangithengisela isingasihlahla sokwehlisa umzimba ngingabika emapholiseni.

Imiraro abalaphi bendabuko abahlangabezana nayo esikhathini sanamhlanjesi. Abadorhodere bayabanyaza begodu banyaza nemitjhoga yabo, abantu abazwisisi be abayihloniphi imisebenzi yabo esikhathini

Kungakhiwa nofana bangabekwa eendaweni thizeni lapho bazokuthola khona nofana banikezwe ukudla, amanzi kunye netjhejo kwezepilo. Kungenziwa amano wokuthumela iinthuthi ezifana neembhesi, iinkepe, abonopehlwako ukubafudukusela endaweni ephephileko.

Isasa nofana isasa sihlahla sesintu esenziwe ngomsila wesilwane thizeni olapha amagulo.

Isihlahla umarobazibukhali sisiza njani? Sisiza lokha umuntu nakanekinga yendeni, nakaqunjelweko nalokha nakakhanjiswa mathumbu, begodu sirhelebha nabantu abanomrara abanomraro wesifo setjhukela, samathambo kunye nesokuvaleka. Umarobazibukhali lo usiza nekuhlwengiseni iingazi.

Amatshwayo wokuthoma kwe-TB, kukhohlela khulu amaveke amathathu

Umuntu omduna oneminyaka ematjhumi amabili ukufikela kwematjhumi amathathu nethoba angazihlolisa kanye nofana kabili ngonyaka. Umuntu omduna oneminyaka ematjhumi amane ukufikela kwematjhumi asithandathu nane kufuze aye qobe iinyanga nazizintathu ukufikela kwezimatjhumi nambili.

Imitjhoga kufuzwe iselwe bodorhodere nofana ngilaba abawenzako imitjhoga leyo ukuqinisekisa bona ngewamambala.

Imitjhoga kufuzwe iselwe bodorhodere nofana babantu abayenzako imitjhoga leyo ukuqinisekisa bona ngiyo yamambala.

Umthimuliso sihlahla esifakwa nofana esihlohlwa ngaphakathi kweempumulo sele sele usihlohlile isihlahleso siyakuthimulisa ukhuphe koke okungafuneki emzimbeni.

Imiphakathi ingasiza ngokubaphekela nofana ilethele abantu abalupheleko ukudla. Bangasiza ngokubahlwengisela izindlu bebabahlwengisele nezambatho. Bangasiza ngesithuthi esizokuthatha abantu abalupheleko sibase emitholapilo nematliniga.

Ibhubhubhu sihlahla esitholakala entabeni sihlahla esifana nesigojwana esigobeneko, simhlotjhana ngombala begodu sisetjenziselwa ukufutha

Ubungozi kokuba sidisi ungakahleli kukobana ipilo yomuntu iyokutjhuguluka. Nange usafunda uyokulisa isikolo begodu uyokuba mraro nofana uyokuba mthwalo emndenini khulukhulu naziza kwezeemali, isondlo siyokukhuphuka.

Kuqakathekile bona nibase emtholapilo.

Into yokuthoma nofana igadango lokuthoma ongalithatha ukuqinisekisa bona ikoloyi ayilumathi umlilo, kufuze uhlole bewuyise ikoloyi yakho kumakhenikha qobe ukuhlolwa bona ayinamraro na.

Umonakalo otjhiywe yi-COVID-19 eSewula Afrika mkhulu khulu.

Abelaphi mbumbulo bathanda ukukhangisa imikhiqizo yabo eenkundleni zokuthintana ngombana cishe woke umuntu uberegisa iinkundla zokuthintana begodu kuba lula bona bathole abathengi nofana badose amehlo wabantu.

Kufuze kube khona abantu abasebenza emtholapilo. Abantu labo abazokukhambela labo abangakghoni nofana labo abakhubazekileko babalethele iinsiza.

Imbiza sihlahla sesintu nofana mumuthi owenziwe ngezinto ezahlukahlukeneko esiselwako nofana mumuthi

Iinhlahla zihlala ziyatlhayela emtholapilo yemaplasini ngombana balethelwa iinhlahla ezincani kanti inani labantu linengi begodu bathi nemali ekhutjhwako yokuthenga iinhlahlezo yincani yeke yanela iinhlahla ezincani.

Iinkhandelambeleko zizinto ezenziwako nofana zizinto ezisetjenziswako ukukhandela ukuba sidisi nofana kulokha umuntu nakasebenzisa izinto ezithile ukuhlela ukuba sidisi.

Umraro kungaba yimali mhlamunye urhulumende usabuthelela iimali.

Nange ngingathithenga isihlahla sokwehlisa umzimba bese wehle mlibe, ungasajama, ngingaya kudorhodere nofana kibodorhodere bezepilo, bangihlole babone bona isihlahlesi besibulungele umzimba nofana njani. Bazangitjela bona ngemva kwalapho ngingasela ini nofana ngingenzani.

Iye, amajima la abuletha umehluko.

Kufuze ubone ngokobana ihloko ingasakutshwenya ngemva kokuwusela kanye, ungawuseli kanengi.

Urhulumende angaqatjha abantu abazokusiza abantu abanokukhubazeka. Bangene imizi nemizi, basize nofana barhelebhe abantu abanokukhubazeka.

Abantu abanomukghwa wokunina umuntu onokukhubazeka bangakhawuliswa umukghwa lo ngokubenza babone bona abantu abanokukhubazeka nabo babantu begodu baqakathekile.

Iinhlahla zokwelapha zomgunyathi zithengwa khulu babantu ngombana esikhathini esinengi iinhlahlezi zomgunyathi, zikhangiswa eenkundleni zokuthintana.

Amatjhuguluko nawusela isihlahla sokwehlisa umzimba uwabona ngeveke yokuthoma ukuya eemvekeni ezine.

Lapho kuya ngani bona nikholelwa enyangeni nofana nikholelwa kudorhodere.

Iye, ngibona kungcono bona iinkhamphani abasebenza kizo zibabhadele imirholo ephezulu.

Iye, nenyanga kuyenzeka ibekele umuntu imibandela ethileko.

Khulu into yabo le yokungayi emtholapilo nofana eembhedlela zikarhulumende. Khuyini okungekho eembhedlela zikarhulumende ekukhona eembhedlela ezizijameleko? Sele iinsetjenziswa zikarhulumende zingakabalungeli bona, thina zisilungele na? Kubayini bangenzi iimbhedlela zikarhulumende zifane neembhedlela ezizijameleko?

Ijunifomu yabacimimlilo iqakatheke khulu ngombana idlala indima eqakathekileko. Imbhaji leya nofana yoke into abayimbetheko ayimumathi umlilo masinyana nofana msinyana.

Iinkambiso ezahlukahlukeneko zokuhlela umndeni, umndeni ungawuhlela ngokusela amapilisi wokuhlela owasela qobe lilanga ngesikhathi esifanako begodu ungahlaba umjovo othileko, kukhona othatha iinyanga ezimbili, kukhona othatha ezintathu. Ungaphinde uwuhlele ngokufaka i-implant ethatha iminyaka emihlanu begodu ungasebenzisa nejazi lakamkhwenyana.

Iinyanga zesintu azibi namaphepha wokwelapha esikhathini esinengi yeke kuba kuhle nawuthi uye eenyangeni zesintu, kube ngizo ezikutjelako bona uphethwe yini nofana umrarwakho yini ngaphambi kokobana ubatjele bona yini ekuphetheko.

Uyibona ngokuthi ibhodlelwano lingafani namanye amabhodlelo. Iye, wona ahlukile kodwana ibhodlelo lemitjhoga uyakghona ukulibona.

Iinkhandelambeleko, iye, zona ziyakhandela kodwana kuyenzeka bona umuntu abe sidisi aloko aziberegisa ngombana azikhandeli amaphesente amakhulu. Kanti okhunye abantu abalandeli ikambiso ekungiyo nofana abalandeli imiyalelo ebatjelwa yona.

Nakunjalo iinthandani kufuze zihlale phasi, omunye nomunye aveze isizathu esimenza bona angafuni iinkhandelambeleko nomunye atjho bona kubayini afuna kusetjenziswe iinkhandelambeleko. Ngemva kokubona, kwaziwe isizathu somunye nomunye, kuzokuba lula kobana bathathe isiqunto sinye.

Umehluko olethwe mahlelo la wokondla abafundi ngilo, abafundi sebakghona ukulalela ngekumbeni yokufundisa lokha umfundisi nakafundisa begodu baba nomdlandla.

Kufuze abatjhayeli beenthuthi zomphakathi kube ngibo abasiza nofana abarhelebha abantu abanokukhubazeka begodu kungenziwa iinthuthi ezizokghona ukuthutha abantu abanokukhubazeka ezizokwenza bona kube lula lokha nabafuna ukukhwela.

Ngingaqatjha abantu ekuzoba ngibo abazokugada abomakhambangendlwana.

Iye, kuliqiniso.

Iye, uvumelekile bona usoje uraga nokucima umlilo nasolo bangakafiki.

Isiqinisekiso sokuthi ikoloyi yakho iphephile emlilweni ungasenza ngeendlela ezilandelako, ungahlola ubujamo bekoloyi yakho qobe. Nange kunezinto eziphukileko phakathi ekoloyini, uzilungise nofana uzikhuphe. Ikoloyi yakho ayihlale ihlwengekile ngaso soke isikhathi, sengitjho i-engine. Hlola bona akukho lapha kuvuza khona i-petroli. Qinisekisa bona zoke izinto zegezi zifakwe bezahlala kuhle endaweni yakhona.

Esikhathini esinengi iinkhukhula zenzeka eendaweni eziphasi begodu zenzeka nalapho kunemilambo khona. Ziphinde zenzeke nalapho kuna khona izulu khulu.

Umuntu ekufanele atjheje abantu abakhubazekileko mumuntu okufundeleko ukutjheja abantu abakhubazekileko bewabandulwa.

Izangoma kufuze zibe neenhluthu ezinjani? Izangoma zingaba neenhluthu ezinye nezinye, ne-wig irerhe.

Mumuntu othwasileko bese inyanga mumuntu owathwasako esele alapha, bekathengise nemithi.

Urhulumende angangenelela, abawe iinkhamphani ezikghonako ezingasiza ekukhupheni iinhlalo zamavili.

Abanye bakholelwa bona ipatho kunye neensetjenziswa zeembhedlela ezingeqadi zihlukile kuneembhedlela zikarhulumende.

Iye, ngicabanga bona iinqhema ezisekela abaphila ne-HIV zingakghona ukwenza nabanye ukuthi bangasabi ukuyozihlolisela i-HIV.

Isikhangiso engisaziko sezokwelapha somgunyathi, ngilesi sokobana kunembiza ethileko eselwako, ekwaziko ukugongobalisa ekwaziko ukuqeda ingogwana ye-HIV.

Kuqakatheke ngombana ukunakekela kwabo emakhaya kubanikeza isekelo bekwenza kubenethando ngekhaya. Lokhu kubeka ipilo ihlalakuhle nofana ipilo yomuntu qangi kunye nesithunzi abantu abalupheleko.

Ubudisi obandise ukuqalana nemindeni etlhogomela abantu abalupheleko ngilokhu, imindeni le izokuqala nokugandeleleka emzimbeni nangokwemizwa, ukutlhoga ilwazi nokuqeqeshwa, imindeni izokudosa nzima kwezeemali begodu izozikhetha neemphakathini. Okhunye bangatlhoga isekelo elivela eendaweni ezifana nemitholapilo kanye neembhedlela.

Imiphakathi ingasiza abantu abalupheleko abanakekelwa emakhaya. Ngokubayela ngeentolo bebabasize nangemisebenzi yangekhaya nofana yangendlini begodu bangabasiza ngeenthuthi nange banazo iinkoloyi neemveni.

Abasebenzi abasebenza ngabantu abalupheleko bangabandulwa ngalindlela ukuze benze umsebenzi wabo ngendlela. Bangaqeqeshwa nofana babandulwe ngama-program ahlukahlukeneko aqalene nokuthuthukisa amakghono nelwazi abanalo ukutlhogomela abantu abalupheleko.

Ukuhlonipha abantu abadala kuqakathekile ngombana kuveza bona uyakubona ukuqakatheka kwabo begodu nendima abayidlalako epilweni yakho. Bewuyayithatha nemibono nofana izeluleko njengombana isitjho sitjho bona indlela ibuzwa kwabaphambili. Ngokuhlonipha abantu abadala sibenza bona bahlale bathabile bebazizwe banendawo eqakathekile.

Amatlinigi abomakhambangendlwana iye ayafika ngekhethu.

Umraro kungaba kukobana urhulumende akanamali eyaneleko yokwakha iimbhedlela eendaweni zemaplasini.

Umraro lo ungararululwa ngokuqatjha abantu abazokugada abomakhambangendlwana bebasebenzise neensetjenziswa ezifana nama-GPS tracking, amahlelo we-alamu kunye nama khamera. Kanti-ke namalunga womphakathi angasebenzisana namapholisa lokha nababona into esolisako yenzeke.

Ingirara khulu into yabo le yokungayi emitholapilo nofana eembhedlela zikarhulumende. Khuyini okungekho eembhedlela zikarhulumende okukhona eembhedlela ezizijameleko. Sele iinsetjenziswa zikarhulumende zingakabalungeli bona thina zilungele na. Kubayini bangenzi iimbhedlela zikarhulumende zifane neembhedlela ezizijameleko.

Ama-ambulance angafakwa i-GPS lokhu kuzokwenza bona kubelula ukubona indawo ezabe ikiyo ngaleso sikhathi. Kuyokubalula nokuthumela irhelebho nange badlelezela. Bangasebenzisana nobomthetho sengitjho amapholisa nange baya eendaweni ezibhizi khulu ngobulelesi amapholisa angakhamba nama-ambulance. Okhunye bangahlolisisa iinomboro ezibadosela umtato bona ngizo begodu ngezabobani kuyokubalula ukuthola imininingwana yabadosako nange bangadlelezelwa kudose bona bazokuthweswa umlandu.

I-HIV yingogwana ehlasela amasotja womzimba.

Sigaba esiphakemeko se-HIV, i-AIDS ivela lokha ingogwana ye-HIV nasele yenze amasotja womzimba bona abesibaga. Okwenza kubenzima bona umzimba ukulwisane namagciwane angazingenela lula emzimbeni ngombana amasotja womzimba sele asibaga.

Naku umlayezo engingawupha umuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV and AIDS. Awusiwedwa banengi abantu abaphila nengogwana le bebaphila ipilo enethabo. Kunemitjhoga yokulwisana nengogwana le nange uyithatha kusesenesikhathi bewuyithathe ngendlela ekungiyo. Ukuba ne-HIV and AIDS akutjho bona angekhe uzakwazi ukuphila ipilo ejayelekileko. Ubuwena bakho abuhlathululwa bujamo bakho bepilo nofana yingogwana le.

Naka amagadango angathathwa mumuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV angabawa irhelebho nofana athole irhelebho emitholapilo nofana eembhedlela. Kufuze azwisise ingogwana le bekazi bona sele idle kangangani. Kufuze athome ngokuthatha imitjhoga yengogwana le. Kufuze atjele umlingani bona sele atshwayeleke nge-HIV ukuvikela bona angatshwayeleki naye. Angazivikela lokha nabaya emsemeni ngokusebenzisa iinsetjenziswa zakhona. Kufuze athole i-counseling ukuze azokwazi ukwamukela bona utshwayelekile.

Abantu bangaziphephisa kokuzivikela lokha nabaya emsemeni ngokusebenzisa iinsetjenziswa zakhona begodu bangasela amapilisi avikela bona ungatshwayeleki abizwa ngama-PrEP. Kufuze bangabelani amanalidi, kufuze bazihlolisise ngemva kweemveke ezisithandathu ukwazi bona basesererhe na. Banganciphisa ukuba namehlo amanengi, babenomlingani munye, bangazifundisa ngobulwelobu nofana ngengogwana le bebazi bona itshwayeleke bunjani.

Kungaba ngcono nange ama-ambulances angalandela abantu abayijayele indawo leyo. Bangadosela abantu abahlala endaweni babanikele indlela ekungiyo ukuze i-ambulance izokufika endaweni ekungiyo. Abahlali bendawo leyo kufanele bathumele ama-GPS coordinates wendawo.

Iye, ukufaka isibawo ku-internet nawufunaii ukuvakatjhela emtholapilo uthole ilanga ekufanele uze ngalo kungayiphungula imijeje emide emitholapilo.

Kufuze kusolwe isibhedlela leso nofana abasebenzi besibhedlela leso njengabahlengikazi.

Abantu abaya eembhedlela ezingeqadi bayazi bona iimbhedlela zikarhulumende azisebenzi ngendlela efanako neembhedlela ezingeqadi begodu akuvami bona kubenemijeje emide neensetjenziswa zakhona zihlala ziberega nemitjhoga nofana iinhlahla zihlala zikhona.

Iimbhedlela ezizijameleko ziimbhedlela ezingasingaphasi korhulumende singaphasi kodorhodere thizeni begodu uyalibadelela irhelebho labo.

Awa, abelaphi bendabuko abasathathelwa ehloko esikhathini sanje.

Iye, kufanelwe zifakwe iinhlahla zesintu emitholapilo.

Iye, ngikholwa bona iinhlahla zesintu zingakwelapha ukugula kwamalanga la nange zingafakwa emitholapilo.

Umnyango wezepilo ungakhuthaza abantu bona bazisebenzise khudlwana iinhlahla zesintu ngokubavezela bona zihloliwe begodu ziyasebenza. Kanti-ke bangayivumela nofana bangazivumela iinhlahla zesintu bona zibe khona emitholapilo ukuze abantu bazokukholelwa nakizo.